Na ha ku nghena ethekisini ndzi nga rhanga ndzi bula ndzi burisana na muchayeri ndzi n'wi hlamusela leswaku mali a ndzi na yona kumbe mali a yi helelanga leyi ndzi nga yi khoma ndzi twa leswaku ri u ta pfumela leswaku ndzi nghena ethekisini kambe loko a nga pfumeli leswaku ndzi nghena ethekisini ndzi nga ringeta ku kombela eka van'wani kumbe ku burisana na vakhandziyi van'wana leswaku va ndzi pfuna hi ku ndzi tatisa hi mali ya ku ya ya ya ku khandziya ethekisini.

Vanhu lava va onhaka tindlela ta switimela a ndzi ta va byela leswaku ri a va yimi ku onha tindlela ta switimela hikuva naswona switimela swa pfuna naswona a swi durhi loko munhu a lava ku ya kun'wana ku fana na mathekisi mathekisi na mabazi mabazi na mathekisi swa durha kambe loko ku ri na switimela swa hi olovela hikuva ku na van'wani a va swi koti ku fikelela ku khandziya tithekisi kambe a va ta kota ku fikelela ku khandziya switimela.

Vupfhumba bya le ma bya le malokixini byi na nkoka lowukulu etikweni ra hina hikuva byi endla leswaku hi hlayisa vutshila bya ndhavuko byi sirhelela mikombo ya ya ya ya khale ya rona swikili na mikhuva leyi hundzuluxiweke hi vanhu va hina xin'wani ku tumbuluxiwa vusiwana bya e bya ikhonomi vupfhumba byi tumbuluxa mintirho na ku pfuna eka ku eka hlengeleta mali ya tiko swin'wana byi kombisa vuswikoti bya vanhu va hina na ku va ni xivongo eka misava hinkwayo swin'wani byi nyika vuswikoti eka vatswari va masiku lawa ku dyondzisa vana va vona minkhuvo ya hina naswona swo hetelela vupfhumba byi endla leswaku vanhu va hlangana va tiva na ndhavuko ya vona.

Vadyuhari etindhawini ta le makaya va langutana ni mitlhontlho ya ku tala loko va lava ku ya etliliniki kumbe eswibedhlele, xo sungula eswibedhlele ku pfumaleka swihambukelo swo ringanela ku va vanhu vo tala xa vumbirhi ku pfumala tindlela ta le makaya mathekisi ya le makaya ma nga ri ma nga ri ki kumbe ma ri manguva ma ri manguva yo leha swibedhlele swa le makaya swi nga ri ki na swiendli leswi fanelaka swin'wana mali yo tala yo faneke faneleke ku ya etliliniki kumbe eswibedhlele swi lava mali yo tala leyi yo ka yi nga ri ki kona kumbe leyi yo ka yi nga kumekiki ku pfumala vusiwana bya vutivi vanhu va nga tivi leswaku va fanele ku ya ku ya kwihi kumbe va nga swi tivi va nga swi tivi leswi swi faneleke ku endliwa.

Ku ku tiyisisa vuhlayiseki bya bya vutleketli bya nhundzu emagondzweni mfumo wu fanele ku teka magoza mo karhi xo sungula ku endla milawu leyi yi nga ta kota ku pfuna swa swa swa swa swa vukhemi bya bya online ku va ni mitlawa yo lwa ni vutleketli bya nhundzu swin'wana va fanele ku endla mintlawa yo dyondzisa vanhu hi vuhlayiseki bya le magondzweni va va va va tlhela va ku tirhisa swa ti AI ku kuma na ku pfuna vukhemi swin'wana va faneleke va va va va tirhisana mintlawa ya misava ku lwa na vukhemi va fa tlhela va ku va ni mitlawa yo hlayisa swikomi swa vanhu swin'wani ku ku fanele ku va ni swikomi swa swa le online ku kombisa vukhemi ku tlhela ku pfuna vanhu loko va khomiwa hi vukhemi.

Timhangu ta le magondzweni ti humelelaka hikwalaho ka ku pfumala vuhlayiseki bya thekinoloji swiendlo swa le magondzweni leswi nga siyekiwe ku ku pfumaleka ka milawu yo karhi yo lwa ni vukhemi ku ku tirhisiwa ka AI ku endla swilo swa ku biha ku tirhisiwa ka swiendlo swa le magondzweni ku khemiwa, vanhu vo tala va nga tivi ndlela yo sirhelela emagondzweni ku ku nga ri ki na mitlawa ya ku dyondzisa ku tirhisiwa ka swikomi swa vanhu ku khemiwa ku tirhisiwa ka swikomi swa le handle ku khemiwa ku nga ri ki na mitlawa leyi nga ku pfuna hi vukhemi ku nga ri ki na swikomi swo kombisa swa timhangu leti.

Vutleketli bya mani na mani byi sivelela va vadyuhari ku famba hi voxe hikokwalaho ka ku pfumala swihambukelo swa le makaya mathekisi ya le makaya ma nga ri ki kumbe na manguva yo leha tindlela ta le makaya ti nga siyeki ti ngasiyeki ku endlela switulu xin'wani ku tirhisa vutleketli bya mani na mani swi lava mali ya ku tala ku pfumala vusiwana bya mali ku endlela switulu ku nga ri ki na switulu swa le makaya ku nga ri ki na swiendlo swa le makaya vanhu vo tala va nga tivi leswaku vutleketli bya mani na mani byi tirha njhani ku nga ri ki na mintlawa yo ku dyondzisa ku nga ri ki na switulu swa le makaya ku nga ri ki na swiendlo swa le makaya.

Thekisi yi gonye ngopfu eka lembe ra twenty twenty five hikuva a ku ri fifteen rhandi kambe yi vuye gonya yi ya ka twenty rhandi leswi swi endla leswaku ri vanhu lava va nga na vusiwana kumbe lava vo ka va nga ri na mali ya ku tala va tsandzeka ku humesa mali leyi na ku khandziya mathekisi leswi swi ta endla leswaku ri va famba hi milenge loko va ya emadorobeni.

Loko munhu a ri karhi a khandziya xitimela u faneleke a tshama ehansi a tshika vuyimayima na ku fambafamba naswona u nga tshuki u humesa voko hi fasitere kumbe nhloko hi fasitere hikuva loko u humesa nhloko hi fasitere swi ta endleka leswaku ri na gezi ri ku ba naswona u faneleke u tshama endhawu yin'we naswona u nga dyi exitimeleni u tlhela u cukumetela maphepha ehansi leswaku ri xitimela xi tshamaka xi basile.

I xikombelo xa ti wheelchair eka ndzawulo ya rihanyo ndzi ndzi ndzi le rivaleni tanihi muvulavuleri wa xibedhlele ndzi kombela ku humesa xirilo xa nkoka malungana na ti na ti wheelchair hi ku vona swiyimo swa siku na siku vadyuhari vo tala lava tlangelaka vutshunguri exibedhlele xa xa xa hina va pfumeleriwa ku ku fambafamba hi milenge hikuva ku pfumaleka ti wheelchair swi endla leswaku va karhala va vaviseka ngopfu ni ku tikuma va nga swi koti ku fikelela tindhawu ta vutshunguri hi nkarhi hi kombela leswaku ndzawulo ya rihanyo hi nyika ti wheelchair to enela leswaku hi kota ku pfuna vadyuhari hi ku ringanela ni ku xixima ni ku xixima ku va nyika vuswikoti byo fikelela vutshunguri hi ku olova.

Ina ndzi ndzi nga vula loko u famba hi bazi navusiku ku swinene ni le swo biha leswi u faneleke ku swi veka enhlokweni leswinene ku hlayisa nkarhi u u famba navusiku u fika nimixo u ri karhi u ya emahlweni hi ntirho kumbe tidyondzo a swi durhi ngopfu ti ti ti ti tindleko ta mabazi ya navusiku a ti talanga ku tlula ta navusiku leswo biha ndzi nga vula hi xiphiqo xa nsirhelelo navusiku ku nga va ni khombo ka ku tekeriwa swilo kumbe ku hlaseriwa loko ku nga ri na valanguteri wo leha ku karhala ku famba na vusiku swi swi nga ku siya u karhele loko u nga etleli kahle endleleni.

Mhani wanga ndzi le ku tlheleleni ekaya ndzi humile ekaya ka munghana wa nga edorobeni ndzi vitanile Uber leswaku yi ndzi teka ndzi ta ya ekaya hikuva a ku nga ri na swo famba swo olova ndzi sungula ku tirhisa Uber kambe u nga karhali ndzi kume vutirheli lebyi tshembekeke naswona ndzi landzela ndlela ya rona hi foni nomboro ya movha ni vito na muchayeri swi le fonini naswona ndzi tshama ndzi ri ehansi ka ka no nondzawulo ndzi ta fika hi nkarhi lowu nga hundzi swinene naswona loko ndzi fika ekusuhi ndzi ta ku rhumela SMS kumbe ku ku vitana leswaku ndzi ku vona ndzi rhandza ndzi rhandza swinene ndzi ta fika hi ku hatlisa.

Ina endlelo ra ku tirhisa timovha to lombisa hi ku fambisa swi swi switikara eka matlhelo ya mafasitere ri nga va ri ri hlayisekile kambe ri na swiphiqo leswi fanaka na leswi xo sungula ku tiva leswaku muchayeri u ti yingisela hi ku tirhisa switikara ku pfuna ku tumbuluxa ku rhandza ka ka ka vatirhi ni ku sirhelela vatswari swi endla leswaku ku kota ku landzelela muchayeri loko ku ri na mhaka ya ku ku hlayisa vutshunguri kumbe swilo leswi veke xitsundzuxo swiphiqo swa kona swi nga ha swi nga ha vanga ku tsandzeka ku ku vona kahle emahlweni ka movha hikuva switikara swi nga tsandzeka ku voniwa hi switirhisiwa swa ti CCTV kumbe vanhu loko tikhamera ti ti ti ti ti nga ti nga lahli ku ku ku ta va ni xiphiqo xo tiva muchayeri loko ku humelela xiphiqo.

Ndzawulo ya muganga ndzi tsaka ku hlamusela leswaku vaendzi lava va le mugangeni wa ka hina va va tsakile swinene hi ku vona swiyimo swo antswa vuxaka bya vanhu ni mintirho leyi leyi endlaka leswaku va tikuma va amukelekile va amukeriwile kahle hi ku tlhela hi hambanahambana na vona vakongomisi vakongomisi va vona leswaku va ta rhandza ku tlhela va va vuya na swona va khensa ku landzelela ka ka ntlawa wa hina lowu endlaka leswaku ku ku hanya na ku endzela swi tsakisa swi kombisa leswaku muganga wa hina i ndhawu leyinene yo tsakisa vaendzi hi ku hetisisa ntirho wa hina hi rirhandzu ni ku rhandza.

Ma mabazi lama fambaka mpfhuka wo leha ma ri ni milawu leyi tiyeke ya ndzhwalo lowu munhu a nga wu rhumelaka hikokwalaho ka leswi ku sirhelela vakhomi van'wani endleleni ku ku hlayisa leswaku mabazi ma tika ku famba ma ri karhi ma hlayisa ndlela leyinene ku papalata mi mi mi mi nkhuvulo kumbe ku wela endleleni xin'wani ku ku lawula ku cinca ka ndzhwalo ku endla leswaku mabazi ma nga tlhariheli ngopfu leswi nga vangaka ku onhaka ka switirhisiwa swa mabazi kumbe ku lahleka ka ta nkoka ku ku tiyisisa rihanyo ni ku ku aka ku tshembeka ku tirhisa milawu leyi swi pfuna ku tiyisa leswaku vakhomi va tlhela va tshama va sirhelelekile ku tlhela ndzi ntsena ku famba kahle.

Ti ti-rickshaws ti tirhisiwa ngopfungopfu emadorobeni ya le Asia naswona ti hambana swinene ni ku famba hi movha wo fana na Mercedes hikuva Mercedes i movha lowu wu tlakukeke naswona wu u chavelela swinene, loko u tshama eka Mercedes u vona kahle ndhawu hikuva wu tlakukile naswona wu hava swi swo tala, mina a ndzi nga lava ku famba hi Mercedes hikuva wa chavelela, wu sirhelelekile naswona wu ndzi pfuna ku vona ndhawu yo karhi kahle loko ndzi ri eku fambeni.

Loko u lava ku ya etindhawini yo yo karhi hi bazi u nga xava thikithi ya bazi hi inthanete u tirhisa foni ya wena kumbe khompyuta u nghena eka website ya khampani ya tibazi u hlawula laha u humaka kona ni laha u yaka kona, endzhaku ka sweswo u hlawula siku ni nkarhi lowu u lavaka ku famba ha wona u nghenisa tinhlamuselo ta wena swo fana na mavito, nambara ya foni kumbe email, u tlhela u hakela hi khadi ra banga kumbe hi ndlela yin'wana ya ya ya ya ya xa tifoni endzhaku ka ku hakela ticket ya wena yi ta rhumeriwa eka email ya wena kumbe eka foni ya wena u nga yi komba loko u nghena ebazini.

Loko munhu a vabya a ri handle ka tiko kumbe ematikweni mambe xihahampfhuka xi va xa nkoka swinene hi ndlela leyi xihahampfhuka xi pfuna leswaku munhu a tlhelela ekaya hi ku hatlisa hikuva ndlela yin'wana yo tanihi bazi kumbe movha yi teka nkarhi wo leha, loko munhu a vabya u lava ku va ekaya hi ku hatlisa leswaku a kuma nseketelo wa ndyangu ni vutshunguri lebyi nga erivaleni, xihahampfhuka xi tlhela xi pfuna leswaku munhu a nga tshuki a engetela kuvava hikwalaho ka ku famba nkarhi wo leha endleleni.